Ewe, zisabalulekile iikholeji neeyunivesithi zolimo eMzantsi Afrika ngenxa yento yokuba hayi wonke umntu ukhula ekwazi ukulima. Ngelinye ixesha abe enqwenela ukwazi ukulima kunye nohoya intsebenzo yefama. Iiyunivesithi ke zona zisinika izixhobo zokwazi uzilungiselela kwinto esizimisele kuyo kokulima. Mna nditsho ke uba ziluncedo ngenxa yezinto ezinjalo ukuba sifumane ulwazi oluphangeleyo lokulima kunye nezixhobo sizazi uba sizazifumana phi ezoyiqala le nto yoshishina ngokulima.

Ewe, ndingamqesha ngoba ulwazi analo lingaba ngapha kolu mna ndinalo ngento zolima xa ndinefama yam, ndingamqeshiswa zinto ezinjalo ngoba yena ifama yam angayiphucula ngoba uzawuyazi imigquba makayisebenzise, nemigquba angaba angayisebenzisiyo kwezolima. Neziqhamo zingatsho zichume kakuhle ayazi uba makazisebenzise njani neetrekthara mazisetyenziswe nini, njani ngexesha elithile.

Igadi yakho yemifino ingakunceda ngokuba xa kuphakathi enyakeni uzawukwazi ubane uyogqwuathula kulaa gadi yakho umane upheke ukutya ekunelo mifino okanye uhambe uthengisa ekuhlaleni abantu bakuphe imali ikukhulule kwala manye wala matyala unawo. Ingakunceda kakuhle ngezonto into yokulima igadi yakho ibe nayo noba yiloo mifino ngoba baninzi abantu abayityayo loo mifino.

Mna ndiye ndithi ingasinceda ngoba iye ixakathise abantu bakuthi ngezixhobo zokwazi ukuziphucula ngomhlaba kunye nezolima, nezinto zefama nokuhoya imfuyo. Iyawuba ingabanceda abantu bakuthi kodwa ke ayizuba nceda abantu bakuthi xa bengaqalanga bayiqesha abantu abanayo imfundo yazo ezi zinto okanye abantu abayifundeleyo into enje.

Ndingambalisela, ndingamcacisela umahluko ngokuthi ubisi lwasevenkileni lisoloko likhona maxesha onke alunayo imini engena ngalo. Olusandosengwa lona ibisi lizawumana lisengwa liphinde liphele ngoba inkomo ayizusoloko inethole ezalincancisa, kuyawunyanzeleka uba iqale imithe qala iinkomo ibe nethole ezalincancisa ukuze uzokwazi usenga ubisi kuyo. Okwesibini, ibisi lasevenkileni lona liye lihlale ixesha elide ngenxa yento okuba ligalelwe ezi zinto zabelungu. Elisandosengwa lona ukuba alikho sefrijini liye likhawuleze ukuvuthwa xa lihleli ngaphakathi xa lihleli ngaphandle. Elasevenkileni lona liye lonakale endaweni lokuba livuthiwe.

Mna ndingacacisa ngendlela yokuba umfuyi kunyanzelekile ukuba asoloko enaso isitofu semfuyo kunye ke azazi imbiza anozixuba anazothi aziselise imfuyo yakhe zisoloko zisegazini zingasoloko ziyagula igusha okanye imfuyo yakhe.

Ezam iingcinga ngalo mba zezokuba ayonto intle leyo ngoba abantu abaninzi baye bakhulele kwiilokishi mhlawumbi nakwiindawo ekungalinywa kuzo. Izifundo zona xa zikhona kwikharityhulam xa ikhona kwikharityhulam iinto zolimo abanye abantwana baye bathi ngoku behlala kwezo lokishi bengazange bahlala emakhayeni balima baye bayitheste into yokuzama ulima baye bayizame. Bathi xa beyizama ke ngoku abanye baye bafumane into abathe abaye bathanda ukuyenza baphuhle kwangayo le into yokulima. Ngoku xa izawucinywa kwikharityhulam ingafundwa kwa into yokulima abantwana abaninzi ale iminyaka ezayo baza kuxhomekeka kwinto yokuthenga qha ukutya bangakwazi ukuzikhulisela ukutya kwabo.

Xa kuthethwa ngamathuba othengisa kuye kuthethwe nge-marketing ngesiNgesi, le nto kuthiwa yi-marketing kukuzigaranta uzigaranta umzekelo omnye umntu akakazi uba uyakwazi uzigaranta kwi-social networks ezifana nooFacebook nooWhatsApp nezinye izinto. Kanti umntu oyile kwiiyunivesi uzawuyazi uba makafikelele njani kwamaphephandaba, afikelele njani kwii-social networks kwaye afikeleleke njani nakwii-billboards ezi ziye zihambe endleleni, kuba lula ukuba kwa azazi ezo nto uba kuya kugarantwa. Akwazi unxibelelana nabantu nereyido okanye nethivi ukuze bagarante le nto ayenzayo.

Ndingaqinisekisa ngokuba zifumana izakhamzimba ezirayithi emzimbeni ngokutya kakuhle kwaye nokuzitofa kwangethuba.

Uyigcina inyama eqwayitiweyo uye uyigcine ngokuyifaka kwiiplastiki uyiqhinele ngeeplastiki okanye uyivalele kwinto engathi sisikhaftina into ezawuvaleka kungangeni moya kuyo qha.

Mna ndithi ibangelwa yinto yokuba abantu bakuthi abanayo into indlela yoyiqala into yolima njengokuba intsimi zingalinywanga . Iinto ezifana neetrekthara azikho and kwaye abantu basezilalini zethu nasemakhaya abasayenzi laa nto yakudala badibane njengabazali baloo lali bahambe bayolima kwintsimi ethile. Ndingatsho ke mna ndithi babethwa zinto ezinjalo iinto ezifana neetrekthara nezixhobo zolimo abakabi nazo.

Engayifuni nje loo nto leyo ingathoba izinga lesivuno sentsango yabo xa i-hemp xa sinokudlulisa i-pollen kwintsango yesityalo sawo emaMpondweni. Loo nto ke yiyo loo nto bengayifuni loo hemp leyo ecang'kwezityalo zabo ngoba ke angamosha izityalo zawo anga sezityalile athobe izinga leso sityalo.

Funeka ezona zinto ocinga, endicinga ukuba zinzima malunga nokufuya amahashi yinto yokuba faneke amahashi abiyelwe kwiindawo akuyo kwaye ibe nkulu loo ndawo abiyelwe kuyo azofumana ixesha lophefumla nawo akhe ajikeleze, angahlali ndawoninye. Angabi kufuphi nokuhlala ngoba angalimaza abantu okanye abantwana.